Nazi izinselelo ezingaba khona, omdala obekwe ekhaya labadala angizizwa ehlukumezekile kakhulu engqondweni yakhe, angizizwa futhi engathi ungayedwana angaphinde futhi azizwe engathi ulahlekelwa ubuyena kanti-ke futhi kuphinde futhi kudle nasephaketheni kuphinde futhi kulimaze nomndeni ephaketheni.

Wezakwethu, zakwethu, akuve kuyingozi ukuthi ungayiqedi imithi yakho osuke unikezwe yona emtholampilo. Kuyingozi ngoba igciwane lingasabalala umzimba wonke bese kwandisa izifo ey'ningi, kanti-ke futhi ungabeka abantu ohlala nabo engcupheni ukuthi nabo bakwazi bayigcine sebetheleleka ngalo leli gciwane leli, kanti-ke futhi nokufa kungaba seduzane. Okuhle-ke, uma kuwukuthi uzoyiphuza uyiqede imithi yakho ukuthi igciwane lizophela emzimbeni futhi uzophephisa bonke abantu abaseduzane nawe, kanti-ke uzophila esikhathi eside.

Inzuzo ngokusebenzisa amakhambi esintu kwizilonda ukuthi-ke, zizophola kahle ngokwemvelo, njengoba sazi ukuthi isihlahla samagwava sihamba phambili ekulapheni izilonda. Okungaba-ke yingozi ukuthi kungenzeka kube wukuthi awuzwani umzimba wakho naleso sihlahla bese izilonda zingayeki ukuphola, kunokuba ziphole zande kakhulu.

Nazi izinyathelo ezingathathwa ngokwelapha lapho umuntu osekhulile engasakwazi ukwenza izinqumo eziphusile, ukuthi kuxhunywane nonompilo wendawo, okuwuyena ozofika ekhaya lomuntu omdala, afike amuhlole zonke izifo ezikhona emzimbeni wakhe, amubuze ukuthi yimiphi imithi ayisebenzisayo ukuze ezokwazi ukubuyela emtholampilo ayomulandela yonke imithi yakhe. Kubalulekile ukuthi kube khona onompilo ezindaweni zonke lapho bezosiza khona abangasakwazi ukuziyela emtholampilo.

Umuntu kumele aluthole usizo ngokushesha uma ngabe ezizwa ukuthi akekho esimeni esikahle, lokho kuyosindisa impilo yakhe ngokushesha.

Imiphumela yokusebenzisa imithi yesifo sofuba, uma ngabe usaqala ukuyisebenzisa, imiphumela kuba ukukhwehlela okunganqamuki, ukuba notwayi umzimba wonke, ukukhwehlela ungakwazi ukubamba umchamo, ukuphelelwa ngamandla. Lokho-ke kudalwa ingxubevange yamaphilisi noma yemithi osuke unikezwe yona yokuthi unqande i-TB.

Okufanele kwenziwe iziguli ngenxa yomuthi osuke ungasebenzi ngendlela efanele ukuthi bawuphindisele emtholampilo, bafike bachazele abezempilo ukuthi alukho ushintsho kule mithi abayithole, bacele ukuthi baba-check-ele ukuthi ngabe kumayelana nani imithi ingasebenzi ngendlela bese bebanikeza imithi ekuyiyona yona, esebenza kahle.

Abantu bangabona ngokuthi umuthi ungasebenzi kanti futhi bangaphinde babone ngokuthi bawufunde umuthi nosuku lokuthi udlulelwa nini isikhathi. Kanti futhi kunezinto okungamele bazibheke kuwo umuthi, njenganokuthi urejistiwe yini? Ubhalisiwe yini ngokusemthethweni? Wakhiwe kuphi nendawo? Ngabe urejistile yini nabezempilo bomhlaba jikelele?

Imiphakathi ingalekelela izingane ezinganakho ukudla okwanele emakhaya ngokuthi bahambe bayobika emnyangweni yosonhlalakahle baphinde futhi-ke balekelele ngokunikela ngalokho abanakho emakhaya. Kanti futhi bangaphinde batshale izithelo kanye nemifino ukulekelela kula bantwana nasemakhaya abo.

Ukulapha ngesitimu kulekelela kakhulu ekuvulekeni kwamakhala asuke ecinene, ecinaniswe okusaketshezi olushubile, okungamafinyila. Kuphinde futhi kulekelele nakusifuba esicinene kakhulu, siyavuleka uma usebenzisa isitimu.

Umonakalo owenzeka ngenkathi kwenzeka le ngozi ukushona kwabantu ababandakanyeka kwingozi kanti futhi ukunqwabelana kwezimoto zishayisana ngenxa yokuthi lusuke lungekho uphawu olubekiwe endaweni yesigameko.

Ngokuthi kube khona umthethosisekelo ozovuna ukuqeqeshwa kosizo lokuqala, ngokuthi futhi abantwana bafakwe endaweni yokudlalela, bakwazi ukuthi baqeqeshwe ngendlela.